Kubalulekile ukuwazi amaxesha ezikhula ngawo izityalo enyakeni xa ungumlimi. Kulapho uzokwazi khona ukubana ngexesha elithile kufanele ndilime into ethile, izokwazi ukubana ikhule lixesha layo. Isizini ethile lixesha layo, mandiyilime into ethile. Umzekelo ebusika uyazazi ukubana mandilime ikhaphetshu. Ikhaphetshu izawukhula kakuhle izawutyeba ibe ntle ngoba lixesha layo ubusika.

Ngokokucinga kwam ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo kungayichaphazela kakhulu iMzantsi Afrika. Xa sinokuthathelwa umhlaba kaloku ngaphandle kwembuyekezo, kutsho ukuthi kuphelile ngathi sizawulamba, sizawufa yindlala. Asinophinde sikwazi ukulima ngoba kaloku umhlaba izobe sewungalawulwa sithi thina bemi beli. Izawusikhomba loo nto ke ngoku ubana masiyothenga ezivenkileni singakwazi ukulima siziphilise ngaphandle kokuba siye evenkileni.

Ukujika ubisi lube sisonka samasi kuziindidi ngeendidi. Abanye uthatha ubisi ulubeka apho kushushu, kwiindawo eshushu, lizawuvuthwa lube ngamasi. Kulapho ke ugqibileyo ke ngoku ulujika ubisi lube sisonka samasi.

Mna njengamfama osakhasayo, andizuthi olumkileyo, osakhasayo osafuna ukuphumelela, ezam izityalo mna ndizikhusele ngokubana ndifake izibulalizinambuzane. Zikhona izinto ezibulala izinambuzane ezifana nomaBlue Death nezinye nezinye, ubulale ezaa zinambuzane zomhlaba, imibundane, konke nje ezi zinto zitya izityalo. Ezam izityalo ke mna ndiye ndisebenzise ezo zinto.

Niyabona ke bantwana bam umakhulu njengokubana efuye ezi nkukhu, ezi nkukhu ziluncedo empilweni kamakhulu kuquka neyenu. Nisiya esikolweni nje nifika esikolweni nihluthi nihamba nityile apha endlini, zezi nkukhu, nkukhu. Siyakwazi nokuzithengisa sifumane imali, sithenge ukutya, sithenge nemifuno silime. Ezi nkukhu zibalulekile ke bantabam.

Kubalulekile ukufuya iihagu, kubalulekile. Nokubana uhlala ezidolophini, nokubana uhlala emakhaya kubalulekile ukufuya iihagu, inyama yehagu ithandwa kakhulu kweli loMzantsi Afrika. Xa ufuye iihagu ngolwimi lwasemzini uinvestile, yi-investment ngolwimi lwasemzini. Ngoba uyayixhela ihagu, kukhona aba mama bathengisayo edolophini baneetafile neekhonteyina zabo, bayayithenga laa nyama kuwe bayoyithengisa. Wena uzuzile ngaloo ndlela, imali iyangena. Ngamagama apheleleyo kubalulekile ukufuya iihagu, ifaka imali.

Ndingamcebisa ndithi isenti nesenti ayifumanayo makayibeke. Isenti nesenti ayifumanayo makayibeke azokwazi ukubana xa sele imali anayo ayibekileyo ebhankini ifikile kweli zinga abonayo ukubana angayiqala ishishini lakhe elincinci. Ayisebenzise ke ngoku loo mali avule ishishini lakhe elincinci.

Xa bendingumsebenzi wasefama bendingathanda ukuba umqashi wethu aqiniseke ngokubana sisebenza siphephile, sisebenza sikhuselekile ngolwimi lwenkobe. Yeyona nto bendingayithanda leyo ukubana umqeshi aqiniseke ngayo uba ngalo lonke ixesha sikhuselekile njengabasebenzi bakhe basefama. Sikwazi ke ngoku nokusebenza kakuhle sifunde nangefama, sifunde naye asifundise, asifake nasezikolweni siqeqeshwe. Yeyona nto ebendingayithanda leyo kumqeshi wam, asinike amathuba okubana sazi lubanzi ngokuba ngumfama.

Kufanelekile abasebenzi basefama baphumle njengamphi na umsebenzi, umzimba uyakudinga ukuphumla. Nabo abasebenzi basefama bakufanele okokubana baphumle xa kufike ixesha lokubana baphumle bayolungisa izinto kumakhaya wabo.

Urhulumente ukulwa intswelangqesho ezolimo angazisebenzisa ngolu hlobo, idolophu nedolophu, ilali nelali konke, isixeko nesixeko, angathi ndifuna amakhaya angathathi ntweni. Angayenzi kanjalo. Anike umzi nomzi izityalo, izithole. Umzi nomzi, izithole namantshontsho eenkukhu ukubana bafuye, umntu azame ukufuya ezi nkukhu zikhule azoqala ibhizinesi. Alime ngezaa zithole aziphiwe ngurhulumente akwazi ukutyala imifuno yakhe athengise, atye naye. Ikati izawuyeka ukulala eziko.

Yha, ishishini lokutya okunkonkxiweyo nalo ungalivula xa ungumntu. Kuphela uqinisekisise ukuba unemikhence eyoneleyo apho uzokwazi ukufaka khona oku kutya kusezinkonxeni. Ngoba into eyinkonkxa ifuna ukuhlala isemkhenkceni ingarusi, naxa uthe wayivula iphinde ihlale emkhenkceni. Libalulekile lona nalo liyobhizinisi futhi elingathi liyikhuphe ikati eziko, likufakele ingeniso. Nalo kuphela ube nesiqinisekisiso sokuthi uthenga imikhekence ngokwaneleyo.

Umsebenzi wezolimo ubalulekile kulutsha lwethu and ndiyarhalela ukubana ihlale ingene ezingqondweni zabo ulutsha. Xa uzibandakanye ngezolimo ukhethe eyona nto izokuphumelelisa ebomini, awupheleli umsebenzi wezolimo. Awulindelanga kuqashwa kuphela xa uzibandakanye nezolimo, nawe uyakwazi ukuba uziqashe ngokunokwakho utyale phaa egadini. Uzawufumana iziqhamo, uzawufumana imifuno, ufuye. Ziyazala iinkomo, ziyazala iigusha iyangena imali, uyayithengisa inyama. Kubaluleke kakhulu ukuzibandakanya nezolimo.

Ndingathi iikholeji needyunivesithi zidlala indima enkulu emntwini kwezolimo ngoba bayakufundisa ngokwasencwadini, baphinde bakufundise ngokwezandla bakubonise le nto bayithetha encwadini ukubana kufanele uyenze kanjani, utsho uyenza nawe ngezandla. Zidlala indima enkulu kakhulu, azifundisi ngokwephepha kuphela. Uyayenza nangezandla uyibone yonke laa nto ibithethwa encwadini uyenze ngokunokwakho. Utsho uzokwazi ukuzivulela ke ngoku elakho ishishini, ulime. Enkosi.